Mina ndzi nga swi mina ndzi nga swi tsakela hikuva swakudya swa ndhavuko ndza swi rhandza naswona swi koka na rinoko. Loko munhu o lava ku ndzi dyondzisa ndzi nga tsaka ngopfu.

I ku va hina hi rhandza munhu un'wana na un'wanyana. A hi langutisi ku ri u rixaka rini kumbe rini, hambi u huma matikweni ya kwini na kwini, hina loko u fika eka hina eAfrik-Dzonga hi ku teka tanihi makwerhu. Ha rhandzana.

I ku va khoma tanihi vamakwerhu wa hina. Hi nga va ahluli, hi va endla va twa va amukerile va ri ekaya. Hi ndlela leyi na vona va ta twa va amukerile.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a rhanga a kandza timanga naswona a ti hlanganisa na mugayo. Hi ndlela a ti omisa ti ta endla xigugu.

I mutswari wa n'wani. Hi yena a faneleke a dyondzisa n'wana hi ta ndhavuko, n'wana a tiva hi swa ndhavuko wa yena leswaku a nga lahleki ku ri u huma kwihi.

Ndzi nga n'wi byela ku ri hina hi vanhu van'we. UBUNTU yi vula e vanhu lava va nga hlangana, lava va nga mbumba va nga xilo xin'we.

Ndzi nga va hlohlotela leswaku e ndhavuko a wu lahliwi hambi se u tiva swa le xilungwini. Ririmi ra wena a ku tshami ku ri rona leri u ri vulavulaka hi masiku hi nkwaro, u nga pfuki u ri lahlile hikuva hi rona ri hi hlanganisaka tanihi vanhu laha misaveni.

Leswaku va ta ekerekeni va ta amukela Yeso lweyi a nga va fela exihambanweni xa Golgotha. Loyi a nga va fela leswaku vona va ta va na vutomi lebyi nga heriki. Va ta hanya hi laha ku nga .

I ku va wun'wana na wun'wanyana a landzelela ndhavuko wa ka vona hikuva wu cincisa munhu ku ri a landzelela ndhavuko wun'wanyana mina ndzi vona swi nga ri swona ene naswona swi ta tisa e kulwa exikarhi ka vanhu vo karhi.

E Vukreste i kereke ya vuzalwana kasi leyi n'wanyana i ya va khataloko naswona a va tshembeli eka xilo xa ku fana ni maendlelo ya vona ya le tikerekeni ya hambana.

Leswaku va leswaku va nga ti twi nandzu. A hi xihoxo xa vona ku ri vavanuna va vona va va loverile. Naswona leswaku a hi nandzu loko vo nghenelela eka vukati byin'wanyana. Va nga chavi. Loko munhu u n'wi rhandza, u nga rhandzana na yena.

I ku endla ku ri e swilo swa le ndyangwini swi famba kahle naswona na ku hlayisa ndyangu na ku sweka, na ku kurisa vana, na ku hlayisa e nuna wakwe.

I ku va va dyondzisa lava va cataka maendlelo ya swona na ku landzelela e ndhavuko loko swi ta eka mhaka ya mucato ya malovolo va va kombisa ku ri swilo swi endlisiwa ku yini.

Ndzi nga n'wi xavela e purezenti, ni n'wi byela hi ndlela leyi ni kombelaka rivalelo ku va ni rivale sikunkulu ra kuvelekiwa ka yena. A ni nga lo endla hi vomu ku lo nghenelela swilo. Na tshemba ku ri u ta ni rivalela.

A va mbali swiambalo swa ku fana loko swi ta eka ndhavuko. Kasi maTsonga va le Bush vona va mbala swibelana va boha na miceka, kasi va le Mozambique va ti mbalela mpahla ya vona ya ximanjhemanjhe.

A va na mahanyelo lamanene, a hlonipha vanhu lavakulu naswona a hlonipha na muhlekisani wa yena hi ndlela wansati loyi u ta humelela loko swi fika evukatini.

I ku va loko hi ri vanhu hi pfa hi ringena mindhavuko ya van'wanyana. Ene ku va u ringeta ndhavuko wa un'wanyana a swi vuli ku ri wena u lahla ndhavuko wa wena. Kuri hi va vanhu, hi hanyisana swin'we hi karhi hi cincana na mindhavuko.

I kuva i ku i ku va vatswari va nga vana e mahanyelo loko va ha ri vatsongo. Hikuva loko swi fika ehandle, a va nge hloniphi vanhu lavakulu hi mhaka ku ri va kule va nga tivi ku ri munhu lonkulu wa hloniphiwa.

Hikuva hikuva ya hi dyondzisa naswona hi dyondza hi ndhavuko wa hina hi nga rivali ku hi huma kwihi.

A ndzi ta mbala mpahla ya ximanjhemanjhe. Ehenhla ka yona ni vekela hi nceka wa xikhale wa ndhavuko. Hi ndlela leyo a swi ta fambelana nyana.

Hikuva vavanuna ni vaxisati a va fani. Na mazilelo ya kona ya hambanile. Hi swona swi endlaka ku va hambana.

ndzi vona swi ri kahle ku tlangela siku ra wena ro velekiwa hi ndlela ya ku ti tsakisa u ti xavela swilo swo nadzika, u ti dzumbela na vanhu lava u va rhandzaka.

Mina ndzi vona swi ri na nkoka ngopfu hikuva masiku mintirho ya kala kasi loko munhu a ri ni a kota e ntirho wa mavoko wa swi kota ku ti hanyisa a ti nghenisela mali.

Ndzi nga va lemukisa hi timhaka ta maxelo ngopfungopfu maxelo ni swa ku va mbala njhani.

Mina masiku lama ndzi vona swi nga ha ri nkoka hikuva va va dyondzisa nhlambha. Kasi va nga tihisa ndlela ya xilungu ku ri va hamba va ya exibedhlele, mhaka ya ku ya ntshaveni va yi dlaya.

Ndzi nga ndzi nga tsakela ku ya eMpumalanga, ndzi ya fika e-Three Rondavels, ni ya vona e tintshava ta ku saseka, hi ku hambana ka tona.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva ku va va va va landzelela e mhaka ya ndhavuko ene va endla hi maendlelo ya xikhale va nga endli hi maendlelo ya masiku lawa.

Ndzi nga va dyondzisa hi mixakaxaka ya ndhavuko wa hina na leswaku ndhavuko wa hina wu suka kwini wu huma kwini na leswaku va fanele hi minkarhi hinkwawo va tshama va endla swilo swa ndhavuko va nga endli swilo swa ximanjhemanjhe ntsena.

Ndzi nga n'wi hlamusela hikuva ku ri swivongo swi tumbuluka kwini naswona swi suka kwini ndzi n'wi dyondzisa hi mihlovohlovo ya swivongo swa laha Afrika-Dzonga ku ri na yena hi ra mundzuku a ta va na vutivi.

I ku va va va dyondzisa hi matikhomelo ya ku ri n'wanuna u ti khoma njhani loko a fika eka malembe ya vona naswona va va dyondzisa hi hi ndhavuko wa vona.

I ku va va tshemba eka vanhu va le hansi va nga tshembi eka Vukreste, va tibyela leswaku Xikwembu a xi kona, kasi xikwembu xi kona.

Ndzi nga n'wi tivisa leswaku lembe leri ndzi lava ku mbala mpahla ya ndhavuko wun'wanyana naswona loko ndzi mbala mpahla ya ndhavuko wun'wanyana a swi vuli ku ri a ndza ha ri muTsonga i ku va ndzi yisa mhaka ya ndhavuko ya hina emahlweni.

Mina ndzi vona swi nga tshamisekanga hikuva loko vo vavisana ke, ku ta humelela yini kasi ndzi vona swi ri kahle ku ri loko vanhu va lwa hi va lamula hi va komba ndlela hi va dyondzisa ku ri kulwa a hi mhaka ya kahle.

Mina ndzi vona swa ha ri na nkoka naswona swi hlanganisa mindyangu yimbirhi va aka vuxaka loko va endla swa malovolo ndzi vona swi ri kahle hikuva va va khensa va ndyangu wun'wanyana ku va va va hlayisele makoti.

Mina a ndzi ta lemukisa vatswari leswaku leswi va swi endlaka ndzi vona swi hoxekile kasi swi na nkoka leswaku hi dyondzisa vana va hina e ririmi ra manana hikuva ndzi vona ri ri na nkoka swinene.

Mina ndzi vona swi fika swi va tikela ngopfu hikuva a swi olovanga ku va u sungula e mintolovelo ya le ndhawini yin'wanyana kasi swi va tekela nkarhi ku ri va tolovela swilo swa ku tala.

Mina ndzi vona ya masiku lama ku ri wona ya kahle kasi loko u ri kona wa swi kota ku seketela e nsati wa wena hi nkarhi wa ku veleka naswona na yena swi endla a tiya emoyeni.

Ndza pfumela, nkarhi wun'wanyana a swi ta wa kahle loko a ho va na murhangeri wa wa xisati naswona hi va nyika e-chance-i na vona va rhangela hi vona loko ku ri va nge endli swilo swa kahle na.

Mina ndzi vona va kota ku hatla va fika emavhengeleni naswona a swi bohi ku ri va nga khandziya ethekisi naswona ndzi vona swi ri kahle.

I ku tshama karhi hi va tsundzuka hi minkarhi hinkwawo hi endla leswi a va swi rhandza naswona hi tiyisisa ku ri a va lahliwanga va ha ri kona naswona ha ha va rhandza.

I ku va vavanuna va va nyadya va ti byela ku ri vavasati a va koti ku rhangera ene mina ndzi vona swi hoxekile hikuva munhu un'wana na un'wanyana wa swi kota ku rhangela.

Mina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva van'wanyana loko va vu swekile van'wana va hela va vabya van'wanyana va hundza na le misaveni kasi loko yi nga ha tekeriwi enhlokweni ndzi vona swi ri kahle.

Mina a ndzi ta n'wi dyondzisa matikhomelo ya ku va n'wansati, e mhaka ya ku ri a ya endla swilo swa tikhomba a ndzi ntwanani na yona a ndzi ta n'wi dyondzisa hi mina n'wini.

Mina ndzi ti rhandzela tihove naswona ta nandzika na maendlelo ya tona ndzi twa ya olovile na mina n'wini ndzi nga ti endlela loko hi nkarhi wun'wanyana ndzo tshuka ndzi ti naverini.

Mina ndzi vona swi ri kahle loko munhu a veka ku tshemba ka yena eka xikwembu hikuva xikwembu hi xona mutumbuluxi wa tilo na misava naswona hi xona xi hi hlayisaka minkarhi hinkwayo.

Hikuva vanhu va ku tala va ti tsakela tihove naswona ta xurhisa ku za ti nga sali emucatweni i ku va na maendlelo ya tona a ya karhati.

Mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ndzi vona swi ri kahle ku ri hi mikisa e tinsimu ku ri munhu un'wana na un'wanyana a ta tsaka hi ndlela leyi.

Hi ndhavuko wa Vatsonga vavasati va mbala swibelana kutani va hiza na miceka ya vona ya mihlovohlovo ya ku saseka.

A ndzi ta xi boha exisutini ndzi n'wi komba leswaku hi xi cinisa njhani hi ndlela na na yena i ta va karhi a dyondza.

Mina a ndzi ta sweka swilo swa ndhavuko a ndzi ta n'wi swekela tihove ndzi n'wi swekela xigume leswaku na yena a ta ti twisa ku ri swakudya swa ndhavuko wa hina swi nandzika ku fika kwini.

Mina laha ndzi humaka kona vavanuna va mbala e tisudi va mbala na mabaji kasi vavasati va mbala tirhoko kumbe xiketi va boha ni maduku enhlokweni.

A ndzi ta swi teka ndzi swi pfulela swi ya emakhwatini byi swi ya dya e byanyi kasi loko ku ba nkarhi wo karhi a ndzi ta swi heleketa swi ya nwa e mati.

Mina a ndzi tshama ndzi ya kambe hi rin'wana ra masiku a ndzi ta tsakela ku ya vona leswaku swilo swi endlisiwa ku yini naswona ndzi dyondza.

Mina laha ndzi humaka kona loko hi vhakachela hi muyeni ya n'wi fihluta hi n'wi swekela swakudya swo nandzika hi n'wi swekela swakudya swa ku fana na tihove.

A ndzi ta va tivisa kumbe ndzi va kombela leswaku va amukela vyeni bya mina lebyi byi tisaka xikhongelo naswona a swi vuli ku ri loko ndzi tisa xikhongelo swi ta endla leswaku va nga ha tshembi eka leswi vona va swi tshembaka.

Mina ndzi vona swi ri na nkoka ku ri munhu a khuvuriwa a tiyisisa timhaka ta yena na Xikwembu a tiyisisa leswaku i mukreste wa ku helela.

Ina swi hambane ngopfu hikuva masiku lama swilo swa ndhavuko a ya ha swi landzeleli hi dya swakudya swa masiku lama.

Va fanele va tikhoma kahle ku kondza va hluvula swiambalo swa vona swa ntima va tikhoma kahle va nga endli swilo swa ku huma endleleni ku kondza nkarhi wa vona wu fika ku ri va susa leswi va nga swi ambala.

Mintirho wa vona i ku va va hlayisa ndyangu wa vona va tirhela ndyangu wa vona va tiyisisa leswaku ndyangu wa vona wu etlela wu dyile naswona va va hlayisa.

Mina ndzi vona va rhangela kahle va rhangela ku tlula na vavanuna ndzi vona swilo swi famba hi ndlela loko swi khome hi vavasati.

Ndzi nga tiyisisa leswaku hi nghena matini hi n'wi humesa ka ri ka ha ri nkarhi leswaku a nga nweli naswona a hatla a kuma ku pfuneka naswona ndzi nga fonela va xilamulelamhangu ku ri va fika hi xihatla.

Leswaku va tshama va swi tiva naswona swi ta va pfuna eka mundzuku loko lavakulu va nga ri kona hi hina hi nga ta sala hi sweka e swakudya swa ndhavuko kasi swi kahle ku ri hi tshama hi dyondza.

Vatsonga va rhandza e tihove, xigume ka na tshopi i swilo leswi va swi rhandzaka hi minkarhi hinkwawo loko va sweka swakudya swa ndhavuko.

Mina ndzi rhandza holiday ya paseka ndzi vona ku ri yona yi tsakisaka swinene ku va ku ri na migingiriko vanhu va ya etikerekeni va ya tlangela eku fa ka hosi Yesu.

Tiyindlu ta Vatsonga ta ndhavuko i tiyindlu ta randavula ta mabyanyi naswona ti kahle ta kufumela ndzi nga tsakela ku tikuma ndzi tshama ka tona.

Xiyimo xa vugevenga emadorobeni mina ndzi vona xi ri henhla hikuva vanhu va ku tala va lava ku yiva hikuva emadorobeni ku na swilo swa kahle.

Mina ndzi nga n'wi lulamisela e tshopi hikuva ndzi vona ku ri rona ra ku olova ku ri endla naswona ri hatla ri vupfa.

Mina ndzi vona ku ri e makhamba e vugevenga hi swona swi endlaka ku ri va va na ntshikelelo hikuva vanhu va va onhela naswona va va yivela.